Njengelunga eliqavile le-CSA, ngithanda ukuveza ukuthi nginganikela ngezithombo zami zokutshala ukusiza abalimu abasafufusa, ukuze nabo bakwazi ukutshala. Ngingaphinde ngibe yingxenye yemihlangano la kuthathwa khona izinqumo mayelana nokutshala kwethu.

Angiboni kuwumqondo omuhle ukushintshela ekutshaleni imithi nezitshalo zendabuko, ngoba abantu abaningi abasayisebenzisi imithi yesintu, kodwa sebesebenzisa kakhulu imithi yodokotela besimanjemanje ukuzelapha. Loku kungaba ngukulahlekelwa kwezomnotho.

Ukuvikela isifo esibulala amawolintshi, umlimu kumele ahambe aye ekhemesi eliseduze ayothola imithi ukuze ayifafaze ezitshalweni zakhe, ukuze zingathintwa ilesi sifo esifikile, esiwubhubhane, esibulala amawolintshi.

Kubuhlungu kakhulu ukushiya indawo yangakini, ukushiya umndeni, ukushiya indawo oyithandayo ngenxa yezimo zezulu esishintshashintshayo, uhambe uyokhosela kwenye indawo, kuhlukanisa amalunga omndeni, kulethe usizi kulabo bantu baleyo ndawo.

I-PE, PPE iyasiza kakhulu ekulawuleni izinambuzane ngoba iwuhlelo olusheshayo, futhi oluqinisekisile lokubulala izinambuzane ezidla izitshalo, bese iqinisekise ukuthi kuba khona isivuno esifanele.

Ngingawuthokozela kakhulu ujamu owenziwe esekhaya ngoba usuke ugcine wonke umsoco, futhi ungenazo izithako ezingeziwe ezingagcina sezibangela izifo emzimbeni womuntu.

Abalimi abasafufusa babhekana nezinselelo zemali yokuthenga izithombo, imali yokubulala amagciwane ahlasela izitshalo, kanjalo nokuthola iy'ndawo ezanele zokutshala, kanye nezinsiza zokubiya ukuze izitshalo zabo zingadliwa yizilwane.

I-PEE ingabanga isifudumezi esikhulu, kanjalo yenze kube nzima ukuhamba ngokukhululeka, iphinde itshabule umzimba, uzizwe kabi uma uyigqokile.

Isimo sezulu singabanga ukuthi izinto obujwayele ukuzitshala kwesikhathi esithile, ungabisakwazi ukuzitshala ngenxa yokuguquguquka kwesimo sezulu, esingabangela ukuthi zingabe zisamila ngendlela ebezijwayele ukumila ngayo, kwesinye isikhathi.

Umhlabathi omningi uma usutshaliwe kaningi, ulahlekelwa umsoco ko umhlabathi ugcine ungasatheli izitshalo ngendlela efanele. Okwenza ukuthi uma like lana kakhulu, kuguguleke kuvuleke imigodi kuleyo ndawo. Uma sitshala izitshalo zokumboza, zingavimbela ukuguguleka komhlabathi okuza nemvula enkulu.

USibusiso kumele afafaze ubulongwe bakhe kuyo yonke indawo afuna ukutshala kuyo isonto ngaphambi kokutshala. Uma esevulile imgodi, wafaka izitshalo khona, kumele aphinde afake futhi ubulongwe, ukuze ivunde leyo ndawo atshala kuyo.

Njengalokhu ingeningi indawo yokutshala ey'ndaweni zasemadolobheni, i-hydroponics ingaba ezinye zeyindlela zokutshala ezingenza ukuthi kutholakale ukudla okuhlanzekile kanye nokwakha umzimba ey'ndaweni zasemadolobheni.

Angasebenzisa u-Google ukusesha mayelana nayo yonke imininingwano ethinta ukutshala, ethinta uhlobo lomhlabathi ekumele atshale kuyo, angaphinde ayitholele khona isimo sezulu saleyondawo esingangeviki, ukuze simazise ukuthi kufanele yini atshale.

Leyo ndawo engasatheli ngokufanele kumele uyiyeke ilale isikhathi eside, ungatshali kuyo, ufake umquba omningi kuleyo ndawo ukuze ubuyise umsoco waleyo nhlabathi, ngaphambi kokuba ubuye utshale futhi.

Ziwumqondo omuhle ngoba ziyavela kancane, azandile njengakokonke ukudla okusaphakile. Futhi zingaba enye indlela yokunikeza ukudla okunempilo ey'mpilweni zabantu.

Uzizwa kabuhlungu kakhulu ngoba ube seyinakekele isikhathi eside, eyichelela, efaka amanzi, futhi ibisiyinhle ithokozisa inhliziyo yakhe, ulimele kakhulu ngaphakathi enhlizweni yakhe.

Zingaholela ekutheni kugcine seziphela izitshalo, noma ziphele izilwane ekuthathwa kuso isikhumba, ngoba kudinga iy'tshalo eziningi, imvelo eningi, kanye nezilwane eziningi, ukuze uthole isikhumba.

Okuhle kakhulu ukuthi, ukulima ngokwemvelo kuletha ukudla okunomsoco, ukudla okunempilo. Nakuba kunobungozi bokuthi akasezukhiqiza njalo kodwa usezokhiqiza ngezikhathi ezincinyane ngonyaka, okungafani nalokhu kokusebenzisa imininingwane yalesi isikhathi.

Ngicabanga ukuthi abalimi kumele ukuba basebenzisane ekunqumeni imali ababiza ngayo, ukuze kungabikhona abantu abacindezelekayo, kungabikhona futhi abantu abayithola bekhethekile ngenxa yenani ababiza ngalo.

Abalimi abasafufusa kumele bafunde ukuthatha imikhiqizo yabo bayise emakethe, bangagcini nje ngokudayiselana bebodwa ey'ndaweni zasemakhaya, kodwa bayise emakethe ukuze bafukule umnotho wasey'ndaweni zasemakhaya.

Ungazizwa ngephunga lazo. Iphunga lezitshalo ezingadliwa liyezwakala, kanjalo nephunga lezi tshalo ezidliwayo liyezwakala futhi.